Bonneteng, ha ke tsebe hakaalo, mara ka tsebo ya ka e nyane. Batho ba Sesotho, history ya bona ke hore etsuwa ka lebaka la hore mahodimo a lefatshe moo Lesotho ho bata haholo. Moo ke ka moo bongata ba teng ba dula ba tenne kobo, mme nthwenana e laba moetlo wa bona wa Sesotho ka lebaka la tsona mabaka ana.

Ha ke nahane ba hatellwa, hobane e sale e le moetlo wa batho ba batsho hore basadi ba etse mesebetsi ya ka tlung mme ka tsela e nngwe, ke tsela e hantle hobane mosadi o tshwara thipa ka bohaleng, ka hoo, ha se hlekefetswa, empa ke tsela e hantle ya hore mosadi a ithute melao ya setso.

Dijo tse lo reng ne ke di thabela haholo ho feta tse ding kaofela ke mala-mohodu hobane di nhopotsa setso sa ka hantle. Hore na dijo di etsuwa jwang, hantle, di phethiswa jwang. Hape e nhopotsa hore mahaheng ho jwang.

Lebaka holo hore batho ba rate modiyanyewe hobane o bontsha setso sa Sesotho hantle ka tsela e nepahetseng. Hape e sale o rwaluwa dilemo le dilemo tse ngata tse fetileng, mme le kajeno lena ho bonahala o kgahlwa ke ditjhaba tse ding hobane ba rata setso sa Sesotho, hape ba kgahluwe ke diaparo kapa seaparo sa Sesotho sa setso.

Lebaka kgolo hore re sebedise aloe-we, e re e tsebang ka lekgala ke hobane ke sejalo sa badimo. Hape ke sejalo se thusang haholo ha o tswa mabitleng, hore se hlatswe sila kaofela mmeng hee, sejalo senana se thusa haholo hape ho kgethuwa sona fela hobane se tshepeheile haholo.

Lebaka la hore ke nke nako ya ka e kgolo le nyane le Ntate-moholo le Nkgono ka lebaka la hore ba nhlalefisa ka tsa lefatshe. Ke kgona ho theha tsebe, mme ba mpontsha le tse tlang le pele di etsahala. Ke ka hoo ke dulang ke amisitse le bona, hobane tsebo ya bophelo ho bona e ngata hobane ba phetse nako e telele. Ke ka hoo ke dulang ke na le bona nako e kgolo le e nyane.

Hangata ha mosadi a hlokahalletsweng ke monna, ho tlametse hore a kenye thapo dikgwedi tse tsheletseng. Dintho tsa sa tlamehang ho di etsa ke ho sebedisa tahi, kapa a tsamaye bosibu, kapo hona a etse ntho tse tswileng tseleng ha kentse thapo.

Lenyalo ne kile ho lona le sa nthabisa haholo, ke la ausi wa ka. Mme lenyalong leo ho no le hobe ka tsela ya hore dintho di ne di sa hlophiswa hantle. Batho be ne re ba memme kaofela ha ba tla ka sehlopha, ka moo ne re lebelletse ka teng. Hape le dijo ne di entswe ka tsela e mpe haholo, e swabisang hore batho ba ska di thabela kaofela.

Hore batho ba mahaeng ba ska sokola dipalangwang, hape ba kgone le ho fihla ditoropong ka nako, ho tlametse setjhaba kapa bona batho ba mahaeng ba tle ka leano la hore le bona ba tsebise kapa ba itsebise dintho tse tshwanang le bo Uber, kapa tsona di-Bolt, tse tla ba thusang hore ba fihle ditropong ka nako ntle le tshitiso. Kapa batho ba nang le dipalangwana ba register hona di App-eng tsenana tsa di-Uber le di-Bolt, hore ba tla kgona ho thusa setjhaba se kgone ho fihlella ditoropong.

Ke ithutile ho pheha dijo tsa setso. Ke na le dilemo tse leshome e metso e mene, mme eo ke la ithutang ho e pheha hantle ka bokgabane. E ne le moroho wa thepe, ke o rutwa ke Nkgono wa ka.